Ngingayiyeka ngoba angisiboni isidingo sokuthatha imali ngingayidingi ngaleso sikhathi ngoba ngagcine sengiyithatha le mali ngithenge izinto engay'dingi ngaphezu kwalokho, ngoba le mali le imali yesikweletu, imali ebolekwayo le mali le izoba nenzalo. Ngizogcina sengibhadala imali engaphezu kwale engiyibolekile, ngakho-ke ngeke ngize ngiyithathe ngingay'yeka.

Indlela abantu abajwayele ukuboleka ngayo imali, abangaqiniseka ngayo ukuthi abagcini sebethembela ey'kweletini ukuze baziphilise, bangathathi iy'kweletu ey'ningi . Bangathathi iy'kweletu ey'ningi, bangathathi iy'kweletu abangay'dingi futhi bangathathi izikweletu ey'dlula umholo wabo noma imali abayitholayo.

Iseluleko engamunikeza sona ukuthi ma eqhathanisa amabhange, abheke le bhange noma athathe le bhange esinesilinganiso senzalo esiningi ukudlula lawa amanye amabhange. Lokubalulekile ngoba kuyakhombisa ukuthi njengoba eyibekile imali yakhe izala kangakanani, iyakhula noma ayikhuli. Okunye okubalulekile imali ayikhokhayo nje ukuthi ihlale kulelo bhange. Ngameluleka ukuthi akhethe le bhange la azokhokha khona imali encane kunalawa amanye.

Umsebenzi kumele afake isicelo se-UIF mayeqeda ukulahlekelwa umsebenzi, noma kungakapheli isikhathi sey'nyanga eziyisithupha emva kokuthi aphelelwe umsebenzi.

Izici engayibheka uma ngifuna umshwalense wempilo okokuqala ukuthi mina ngizokhokha malini, mangimaketha ngizo mengiqhathanisa, ngizothatha lo engingeke ngize ngikhokhe kakhulu engizokwazi ukuthi ngikhokhe kahle. Okwesibili ngibheke ukuthi lo mshwalense uzokhokha malini. Owesithathu uma ngimaketha ngiqhathanisa futhi ngifuna ukwazi ukuthi le nkampani yomshwalense ithembekile izoyikhokhela ngempela le mali. Owesithathu ngibheka ukuthi kuzothatha isikhathi esingakanani ukuthi lo mshwalense ukhokhele le mali.

Into engange, into engangenza ukuthi ngivule i-account yekhadi lesikweletu iy'dingo uma kunezinto engiy'dingayo engifuna ukuyithenga ngesikweletu, izinto ezifana nokudla, impahla, izinto engiy'dingayo ezithengekayo ey'tolo. Yizizinto ezingangenza ukuthi ngivule. Enyinto ukuthi ngakhe i-credit score yami, angikaze-ke ngilingeke ukuthi ngithathe ikhadi lesikweletu.

Ngingathi ubuhle bamakhadi esikweletu ukuthi uyakwazi ukuthi uthenge ungenayo imali, uma imali yakho seyiphelile, uyakwazi ukuthi ungene esitolo uthenge izinto oyidingayao, izinto ezifana nokudla ubuhle be bekhadi lesikweletu. Ububi ukuthi ungakwazi ukulikhokhela le khadi uzoba senkingeni uzo-affect-a i-credit score yakho . Ngeke uphatheke kahle nawe uhlala sengcindezini.